Ngokuveza ihlangothi elihlabako kanti nokuveza umhlobo namkha-ke ngokuveza ihlangothi elinembako. Ifundo ngekezokulima urhulumende angayiletha njani esitjhabeni namkha emphakathini. Lokho kunenzeka bonyana kufanele urhulumende namkha athathe amagadango aphezulu khulu njengalokha ukunceda abantu enarheni yeSewula i-Afrikha. Kubalulekile bonyana urhulumende akhe iinkolo lapho khulu-khulu ngemakhaya ukwenzela bonyana namkha kungaba ngubani akghone ukuya begodu akghone ayokufunda ngalokhu agade afuna ukukwenza. Kanti-ke lokho kuzokwenzeka khulu ngebantwaneni namkha ngebantwini abatjha namkha ilutjha lanamhlanje. Kungenzeka bonyana lokhu navane kwenzeka kwenzisisa kukuthi urhulumende sele athethe igadango begodu ungenile lapho ekufanele ayenze khona begodu kwenzeke bona uletha ifundo yezokulima esitjhabeni namkha emphakathini wangenarha iSewula Afrikha.

Ngokubona kwami, awa abukarisi ubujamo babasebenzi bemaplasini abahlala ngaphasi kwabo. Kungonobangela wokobana esikhathini sanamhlanje siphila ngaphasi kwekululeko esaphiwa bomkhulu bethu nabogogo bethu. Lokhu bonyana ezinye iindawo namkha lapho kuneenthabathaba zeentolo igezi iyatholakala. Ngakho emaplasini namkha abasebenzi abahlala ngemaplasini bahlangabezana nobudisi namkha ukudisibeza kwalokha igezi abanayo malangana namkha amanzi abawatholi simahla. Lokho kubangela unobangela omkhulu kulu namkha umthelela omumbi ngokobana abantu nabaya ngemsebenzini abakghoni bonyana babe nalokhu abangakwenza ukuze bageze baye ngemsebenzini namkha ngemaplasini lapho basebenzela khona. Kunobangela wokobanyana indawo abahlala ngaphasi kwayo ayikho yihle begodu ayikarisi.

Ngokuveza ihlangothi nangokutjho kobanyana ungayibona ngani imvu nange inonile begodu ilungele ukuhlatjwa? Lokha nagade imvu idla ukudla okufaneleko ngesikhathi esifaneleko, uzokukghona bonyana uthole indlela yokubona banyana sele ilungele ukuhlatjwa begodu inone khulu. Kungonobangela wokobanyana idla ukudla okufaneleko begodu idla ngendlela nangesikhathi sakhona. Kanti-ke lokho kutjho kobanyana nagade isele inalokho kufanele ukuthi ihlatjwe begodu ilungele ukuhlatjwa begodu yenzilwe izinto ezifaneleko ngesikhathi sakhona. Imvu uzoyibona ngokobanyana ibe nengubo yayo ekulu begodu uze uyibone kobanyana ilungele ukuhlatjwa, uzoyibona ngokobanyana sele nange irhuthula ngemvapha, izokurhuthula obudegenyana.

Lokhu kuveza kobanyana, lokha nagade ungumlimi osathoma ukulima wenze watjala amabele nekoroyi esimini amahegere aziinkulungwana ezilitjhumi, wena-ke ngesikhathi sokobanyana kuvunwe akekho namunye umuntu okhe wathenga isivuno sakho, sekutjho norhulumende imbala. Lokhu kubangelwa yini na? Lokhu kungabangelwa kubonyana indawo olimela kiyo abantu abayithandi kanti lokhu kungenzeka bonyana lokha nagade abantu bangayithandi indawo kuzokwenza nokobanyana bangayithandi neentjalo zakho namkha-ke lokhu ogade uzobathengisela kona bangakuthandi ngonobangela wokobanyana lapho utjale khona, lapho esimini lakho kwenzele bonyana uzitjalele wena. Akhange wenze kobanyana abantu, utjalele abantu namkha-ke utjale bonyana abantu bazi bazokuthengela.

Esikhathini sanamhlanje abafuyi sele bahlakaniphe khulu begodu bayazi bonyana lokha gade yena sele afuye izimvu zakhe ezithandako, lokho kutjho kobanyana lokha nagade kunomakhelwane ngehlangothini lakhe elinye lapho umakhelwani wakhe sele anayo ifuyo yezimvu ezifanako nezakhe, kungenzeka kobanyana azame namkha-ke alinge ngamandla kobanyana atjhinjthe namkha-ke ayenze kobanyana avale umbala lo ofana nalo wokamakhelwane ukwenzela kobanyana esikhathini esikhambako namkha-ke isikhathi njengoba sisazokukhamba, kwenzelwe bonyana zingafani namkha-ke kwenzelwe kobanyana zihluke nangendlela yokobanyana akghone ukuzibona begodu atjho kobanyana le ngeyakhe namkha le akusiyo ekufanele kobanyana kube ngeyakhe. Lokho kwenza kobanyana abantu bakghone namkha-ke abafuyi bakghone ukubona kobanyana lezi zimvu ngezabo.

Makube abalimi bona sele bazi kobanyana kusikhathi namkha-ke lapho-ke sele babona bonyana emtjhisweni olethwa matjhuguluko wobujamo bezulu lo, sele kuzoba nesehlakalo esizobavelela namkha-ke kukhona lokhu okuzokwenzakala sikhathana thize. Lokhu okutjho kobanyana abalimi bona bangazisiza ngendlela elungileko namkha-ke elungeleko okutjho kobanyana kufanele lapho bayakhona bazi kobanyana ngingayembatha ini namkha-ke ngingatjho kobanyana ngingambatha intwana ehloko namkha-ke ngatjho kuthi ngingambatha lokhu okuthize ukwenzela kobanyana isikhathi masizokukhamba namkha-ke kuzokuba netjhuguluko wobujamo bezulu lo, kuzokwenzela kobanyana ngizizwe ngiphephile njengomlimi kanti lokho kuzokwenza kobanyana ngizisize khulu kwamina njengomlimi olimako.

Kungonobangela wokobanyana inyama lokha nagade uzoyipheka isesenegazi, lokho kuzokwenza kobanyana abantu bangakghoni ukuyidla ngendlela efaneleko kanti-ke ingasakghoni nokulumeka. Lokho kwenzekala babantu khulu besikhethu abathanda isikhethu. Ungathola bonyana sele bayilengisile ukwenza kobanyana iphophise namkha-ke iphophe igazi ukuze ikghone ukudleka begodu ikghone ukulumeka ngelanga elilandelako. Kanti-ke abantu besikhethu bathanda khulu ukuyenza into le, ukwenzela bonyana nalabo abantu abadala abangakghoni ukuhlafunyana namkha-ke abangakghoni ukuluma inyama bakghone ukuyidla begodu bazizwe bathabe khulu lokha nabayidlako begodu izwakale imnandi khulu. Lokho kwenzekala kobanyana iphophe igazi ntanzi ukwenzela kobanyana abantu bakghone ukuyidla ngendlela ezwakalako begodu ngendlela efaneleko.

Awa, akukho engikusolako ngabantu abanengi ababunyenyako utjwala besintu. Kanti-ke esikhathini sanamhlanje abantu namkha-ke abantwana abasakhulako bayabuthanda khulu utjwala besintu. Kungonobangela wokobanyana sele bazi kobanyana buyini begodu benziwa yini begodu kubayini bonyana sele bona babuthande kangaka. Kanti-ke abantu ababunyanyako bona-ke ngicabanga bonyana ngonobangela wokobanyana bangabuthandi utjwalobu namkha-ke babunyenye utjwalobu, kungonobangela wokobanyana kwenziwa bogogo begodu benziwa ngekhaya. Lokhu okutjho kobanyana banyaza irhelebho namkha-ke isandla sogogo namkha-ke lapho abantu ababuphekako utjwala lobu kanti-ke lokho akusiyo into ekufanele ngabe iyenzeka.